Ukuba ne-Wi-Fi yamahala emphakathini kubalulekile kakhulu, ngoba kusekela imfundo, kuthuthukisa umnotho wendawo, kuxhumanisa abantu namathuba emisebenzi, futhi kuba kalula ukuthi abantu baxhumane. Umehluko ongawenza i-Wi-Fi yamahala, yokukhuthaza intuthuko yezemfundo, ezomnotho, yezokuxhumana emphakathini, futhi inika abantu amandla okuphila kahle ngokuba nolwazi, nolwazi oludingekayo kalula.

Umngani wami, uSbo wayekhetha phakathi kokusebenzisa uhlelo lokusebenza lokuxhumana, noma ukushayela. Futhi wagcina ekhethe uhlelo lokusebenza ngenxa yokushibhile kwalo, ukufinyeleleka kalula, nokuba lula kokuthumela imiyalezo nezithombe. Ukuthengeka kwezindleko zokushayela kwaba nomthelela esinqumweni sakhe. Mina, uqobo ngifunde ukubaluleka kokujwayela izindlela zokuxhumana ezihlukahlukene, futhi ngihloniphe okunye abakufunayo abantu. Futhi lokhu kushintshe indlela engixhumana ngayo. Sengivame ukusebenzisa imiyalezo kuqala phambi kokushayela.

Uma abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana sebeyimithombo eyinhloko yezindaba, iziteshi zemidiya zendabuko zingalahlekelwa izethameli, nomthelela. Ukuze abagqugquzeli baqinisekise ukunemba, nokwethembeka kokuqukethwe kwabo, kumele basebenzise imithombo ethembekile, baqinisekise amaqiniso, futhi babe sobala ngemvelaphi yolwazi abalukwabelayo.

Yazi, ngane yasekhaya amasu asebenza kahle kakhulu abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana ukuze bakhe, futhi bagcine uphawu lomuntu siqu oluqinile afaka, ukuqina komyalezo, ukuba ngokoqobo, ukuxhumana nabalandeli, ukuqonda izethameli, ukusebenza ngezinhlelo zokumaketha, kanye nokuhlonipha inani lokuqinisekisa amaqiniso.

Umculo udlala indima enkulu ekwakheni ubunikazi bamasiko, ngoba uyindlela abantu abazivezayo ngayo. Uthi babelane ngayo ngemvelaphi nemizwa yabo. Izitayela zomculo ezihlukene njengemaskandi, hip hop, noma amapiano, zibonisa izinhlobonhlobo zemibono nemikhuba emphakathini. Ezinye izitayela ziqinisa amasiko, kuyilapho ezinye zingaba inselelo ezimisweni zomphakathi ngokukhuluma ngezinkinga ezifana ngokungalingani, noma izinguquko kwezobulili. Ngakho-ke umculo ungaba yisibuko somphakathi, noma isikhali sokuguqula imicabango.

Njengomlawuli ophethe uphenyo lokusetshenziswa kwabalandeli mbumbulu namametiliko okuzibandakanya, kunezindlela ezisebenzayo engingazisebenzisa. Ukuhlonza abalandeli mbumbulu, ngingasebenzisa amathuluzi okuhlaziya. Ukuhlola ukuzibandakanya mbumbulu, ngingabheka amazwana aphinde aphindwayo. Ukuvimbela lezi zinto, ngingabeka imigomo ecacile. Ukwenza amathonya aphendule, ngingabanika isikhathi sokuchaza, ngenze izivumelwano ezinomiphumela.

Ukubona isimo ngobuqotho, ngiphuma esidlangalaleni ngivume uma kunephutha, ngichaze ukuthi bekungahloswe ngakho ukudukisa, futhi ngicacise ukuthi kungani lokho kwenzeka, ukuveza ubuqiniso, kanye nokuxolisa obala. Izinyathelo zokulondoloza ukwethembeka, ukuhlola amaqiniso ngaphambi kokwabelana, ukuba sobala ngezinkontileka zokukhangisa, kanye nokubuyekezwa okuqukethwe okudala.

Ukudala izikhangiso zomsakazo ezisebenzayo zamabhizinisi endawo, kudingeka ukuhlanganisa izici ezibalulekile kanye namasu athile ukuze kufinyelelwe ezithamelini ngendlela okuphumelelayo. Izici ezibalulekile, umyalezo ocacile nomunqamulayo, isibizo esinamandla, ulwazi olubalulekile, isitayela sendawo, kanye nomculo, noma umsindo odonsayo. Amasu, qonda izethameli zakho, faka izinzuzo, hhayi izici kuphela, sebenzisa ubufakazi, bhala umyalezo omfishane onamandla, phinda isikhangiso ngezikhathi ezihlukene.